Ndingafuna ukwazi ukuba akanawo na amatyala angeka wabhatali aye adala ukuba angakwazi ukufumana imali kwibhanki kwaye umvuzo awufumanayo inyanga nenyanga xa sele erholile ungakwazi na ukubhatala le mali azoyiboleka apha kum.

Kule mihla yangoku umntu uyakwazi ukuthi afumane imali yegranti efowunini yakhe okanye asebenzise ibhanki leyo arhola ngayo ukuze afumane loo mali yakhe yegranti.

Lo mbutho awusasebenzi njengakuqala abafundi bayakhalaza ukuthi iimali zabo abazifumana kulo mbutho inkxasomali abasayifumani ngamaxesha amaninzi. Kwaye iindawo ezi bafunda kuzo kuyenzeka zingabhatalwa ngulo mbutho. Kwaye loo nto iye idalele entwenini yokuba abafundi iinkonzo zabo zemfundo zingasahambi ngendlela. Gcina babe namatyala abangakwazi ukuwabhatala mhla begqiba ukufunda. U-NFSAS akasakwazi ukubhatala abafundi kakuhle, ezinye iimali ziya rhwaphilizwa, yiloo nto kugcina kuba khona ingxaki ezingako ngoku.

I-fixed deposit account luhlobo lokutyala imali apho uye ufake imali kulo ngokwexesha ozilungiselele lona ukuze ufumane inzuzo inyanga nenyanga nge-interest rate. Kuxhomekeka kwimali oyifakayo inyanga nenyanga kuloo akhawunti kwaye amathuba okuba ulahlekelwe yimali mancane xa une-fixed deposit account. Yaye uya uyakwazi ukukhupha yonke imali yakho xa sele ligqithile elaa xesha ubuzilungiselele ukugcina imali yakho kwi-fixed deposit account ngalo.

Molweni, makhulu. Bendicela ukukwazisa ngesipaji sedijithali osisebenzisa efowunini yakho. Esi sipaji uyakwazi ukwenza yonke into ngaso usebenzisa ifowuni yakho kuphela. Uyakwazi ukuthumela imali ebantwini kalula, kwaye uyakwazi ukuthenga umbane, uyakwazi nokuthenga i-airtime, amatikiti ebhasi kunye ne-voucher ngaso. Esi sipaji sedijithali sikwenzela umsebenzi ube lula kwaye singakufakela sona ngoku efowunini yakho, ndikubonise ukuba sisebenza njani na. Xa kukho into ongayiqondiyo sele usekhayeni ungasifowunela sikuncede ngesipaji sedijithali.

Manene nani manenekazi, ndifuna ukunazisa ngeinshorensi yobomi ukuba isebenza njani na. Xa uneinshorensi yobomi usuke ulungiselela usapho lwakho ikamva elihle usenzela ukuba bangasokoli xa sele ungekho babe nezinto abazobambelela kuzo ngamaxesha anzima. Le inshorensi yobomi incedisa kakhulu kwimfundo yabantwana nasekubhataleni izidingo zekhaya naxa usiya kwagqirha. Isusa ikati eziko naxa sele kungekho umntu ophangelayo ekhayeni. Akukho mntu anokufumana loo mali iphume kwi-inshorensi yobomi abe engabhaliswanga ngumntu owayeyenzile okanye ingenguye lo ebefanele ukuba uyayifumana.

Molo mama. Phambi kokuba uvule iakhawunti yebhenki ndifuna ukuxelela umehluko phakathi kweakhawunti ye-cash kunye neakhawunti yokonga. I-cash account ilungiselelwe ukukhupha okanye ifake imali kwaye inenzuzo okanye ine-interest rate encane, iphinde ibhatalise iindleko eziphezulu xa ukhupha imali kwi-ATM. Yaye iakhawunti yokonga ilungiselelwe ukufaka imali yaye uyonge ixesha elithile ukuze ufumane inzuzo nge-interest rate kwaye ibhatala iindleko ezincane xa usebenzisa le akhawunti ukugcina okanye ukhuphe imali kwi-ATM.

Ooomatshonisa bohluke kakhulu kuneebhanki kuba bona xa uboleka imali kubo abakubuzi ukuba uphangela phi bengafuni nokubona i-payslip yakho. Indlela ababolekisa imali ngayo bafuna ube nento ozobambisa ngayo kubo. Into enexabiso nongafumani kuphulukana nayo, yaye ngaloo ndlela banesiqinisekiso sokuba uza kuyibhatala imali abakutyala yona. Imali yabo xa sele uyibhatala inenzuzo engalinganiselwa nohafu wale mali ubuyiboleke kubo. Kwaye xa ungayibhatalanga ngexesha ebekuthembiselwene ngalo kuba uzoyibhatala inzuzo iyenyuka ugqibele ubhatala imali eninzi kakhulu kunalena bekufanele ukuba uyayibhatala.